kwebhasi neteksi into ekhuselekileyo iye ixhomekeke ngoba zombini zihamba endleleni, akukho buseyifu ngandawo. Uyakwazi uthi ukhwele ebhasini ibhasi isuke ifumane i-accident kwenzakale abantu abanintsi, nangeteksi kunjalo kuyafana ngoba nayo iibhasi neeteksi ziqhutywa ngabantu bobabini. So zihamba endleleni zombini, akho nto nje ikhuselekileyo ihamba endleleni.

Enedekha enye ikhuselekile kunebhasi eneedekha ezimbini ngoba kuthi mhla nafumana iingozi kuye konzakale kakhulu xa ithe ibhasi yaba nkulu ngoba isayizi neweyithi inikeza i-access yento yobana mayingakhontroleki xa uthe udrayiva wasengxakini okanye engozini athi niyifumane.

Iyawuxhomekeka inoba ingaba udrayiva ndiqhelane naye kakhulu na ukwenzela uba andiboleke imali yokukhwela ndibhatale ngayo okanye ndinayo mna imali yokukhwela ndise ndibhatale ngayo ke. Okanye ndinaye umntu endiqheleneyo naye ongumhlobo endikhwela naye ibhasi andiboleke imali ndikhwele. Andinawukwazi nje uthi ndithi kudrayiva makandikhwelise ndingabhatalanga ngoba kukho aba bantu kuthiwa zii-inspector. Uba angathi u-inspector akhwele ebhasini afike kukho umntu ongabhatelanga, udrayiva angakwazi noba angaphelelwe ngumsebenzi ngenxa yaloo nto.

Jika, ayikho enye indlela. Ndingahamba ndiyothenga ikhadi ukwenzela uba nam ndikwazi ukhwela ibhasi ndisingise apho ndiya khona, ayikho enye indlela.

Ndingamcebisa ndimxelele into yobana angayikhwela ibhasi ngoba ibhasi iyawabamba amaxesha wayo. Uyeke nje uba zithi zibe khona ke ezinye iingxaki ezithi zivele ngamanye amaxesha apha endleleni, kodwa ke ibhasi iyawabamba amaxesha wayo. And ibhasi uba uya edolophini kwelo gama leedolophu, uye ume estopini ifike ibhasi ibhalile igama ledolophu. Ikuthatha iyokubeka ngqo kulaa ndawo ayinamajikojiko, iya kule ndawo uthe uya kuyo.

Ixesha ngaloo mini ndiye ndiyiyeke ibhasi ndihambe ndiyokhwela iteksi ngoba kaloku kubi akumnandanga ufika leyithi xa usiya emsebenzini. Ayonto intle leyo tu into yoba mawufake leyithi usiya emsebenzini.

ixesha ngaloo mini, xa uyibonayo ibhasi ayizulenza ixesha ngaloo mini uye uhambe uyokhwela enye i-form of transport ikhona neteksi. Ngoba kaloku akho nto intle xa uzawufika leyithi emsebenzini.

Ayongxaki xa uthe awafumana situlo sohlala ebhasini uyawuma ngeenyawo ude uyofika apho uya khona ngoba ke asizokwenza ngakumbi xa ithe ibhasi yaleyithi okanye ibe khona into ethe yenzeka endleleni.

Ndiqale ndikhe ndiqonde apha kudrayiva ingaba ikhona ingxaki na. Yintoni eyenzela into yokubana angafiki kule ndawo ibhasi iya kuyo ndiya kuyo, ndibe phofu bendiqhele ukhwela ibhasi eya kulaa ndawo? Ndingaqonda kudrayiva ingaba ikhona na ingxaki eyenza into yobana ngale mini ibhasi ingahambi iyofika iyondibeka kulaa ndawo ibiqhele undibeka kuyo kodwa ibiqhele ukwenza njalo.

Ndingakhe ndiqonde phaa kudrayiva uba ingaba ikhona na ingxaki. Ndimcacisele uba bendiqhele ukhwela ibhasi, le bhasi ibidla ngondithatha indibeke kule ndawo ndiya kuyo. Ndingakhe ndiqonde kuye ingaba ingxaki iphi na xa caba ngoku akakwazi ukuhamba ayondibeka kule ndawo ebeqhele undibeka kuyo.

into yobana ibhasi ilibambe ixesha. Sisinyanzelo eso uba ibhasi ilibambe ixesha ngoba sibhatele number one ebhasini ngokuba nathi masikhwele ibhasi siye emisebenzini. Siyaphangela ngebhasi and asikhweli for free, so ibhasi iyanyanzeleka ilibambe ixesha ngoba siyayibhatala.

kakhulu uba ilibambe ixesha ephuma ngalo ibhasi. Ukuba ayilibambanga ixesha ephuma ngalo izawuba leyithi kwezi zitopu iqhele umisa kuzo and abantu bazawuba leyithi kwiindawo abaya kuzo.

Kuye kungabikho mnandi, kuye kube kubi kakhulu xa athe amaxabiso enyuka ngakumbi uba wena emsebenzini eyakho imali ayinyuswanga. Kodwa ke sibe singenatshoyisi, kuyanyanzeleka into yobana siwathengile amatikiti webhasi.

Hayi, akunyanzelekanga. Akunyanzelekanga iibhasi ziwutshintshe umzila wazo. Zirayithi, zilungile iibhasi. Ibhasi nganye inomzila wayo ngoba bhasi nganye isingise kwitawuni eya kuyo, isingise kwidolophu eya kuyo. Inabantu abakhwelayo kuloo route ihamba ngayo, inabantu abakhwelayo abaya kwezo zitrato baya kuzo.

Kwakungamnadanga kakhulu ngoku iibhasi beziqhankqalaza zimile ngoba ke ibhasi iya iyafikeleleka kunokhwela iteksi, iyafikeleleka.

kakhulu xa kuthe abaqhubi beebhasi baqhankqalaza ngoba ibhasi yinto efikelelekayo and ibhasi inezitopsi ezininzi and ibhasi, ibhasi yinto apha okwazi uphuma apha endlini uhambe kancinci ube sowufika e-bus stop. Ayifani neteksi uba kufuneka ukhwele iteksi uhambe uyotsho phaa erenkini ubhatale iimali ezimbini for uba mawuhambe uyofika emsebenzini. Ibhasi yinto ebaluleke kakhulu and iyafikeleleka.